Ka matsatsi a phomolo ke rata ho nka ba ka ba lelapa, ke ba ntshe ke ba bontshe naha ka bophara. Ka tsela eo, ke tsela e le horeng re iphumanela nako ya ho ithabisa mmoho re le lelapa, le hona ho tsebana ho feta le ho fana nako e nepahetseng, e leng hore ha ke fumane ka bakeng la hore ke dula ke sebetsa, jwale ka hoo ka nako ya phomolo, ke netefatsa hore ba lelapa la ka ke ba fa nako e kgotsofatsang.

Taba ya sehlopha sa hore e reke seemo se seng ke ntho e nka mmileng moyeng, e fela phetoho ke ntho e leng horeng e bohlokwa. Mabaka a teng a itseng, a entseng hore sehlopha se kene boemong bo bong le teng ke se lakalletsa mahlohonolo e bile ke tshepo, se tla tswellisa pele ho sebetsa ka tsela e makgethe sentse sebetsa ka teng.

Bonneteng ho ne ho se bobebe ke nkile le leeto la ho qala ho ikwetlisa ka di-marathon. Di-marathon tsena ke moo o fumanang ho na le bakwetlisi ba bangata ba fapaneng, keka hoo re kenela ntho e bitswang competition ya bakwetlisi mo loreng ha o o kgona ho fumana lekeno ka botlalo. Lekeno lena la tsepamisitse maikutlo e bile le kgone ho sebetsa ka tsela e nepahetseng. Ke ka hoo motho a kgonneng ho fumana lekeno.

Ke bona e leng ntho e ntle haholo hobane mokwetlisi o o tlo tla ka ditsela tse fapaneng tsa ho netefatsa hore nthwena e ba katleho, o tlo tla ka ditsela tse leng hore di tla kgona ho thusa baikwetlisi ho fenya le ditsela tse ntjha tse loreng di ka ba di thuso haholo fenyeng, le hona ho beha lebitso la rona la Afrika Borwa tseleng e hodimo kwana na monyolohong ka tsela e nepahetseng.

Ntho tse ke di hlokang di bobebe haholo. Ke ihlokela fela kit e reng ke ya e sebedisa kapa sona seaparo se ke se sebedisang seo eleng hore ebe sona se tla kgonang ho thusa ho papadi ena e ke ithabisang ka yona. E sitana le hona ho fumana tjheletenyana bonyenyane bo leng hore o tla nthusa ho reka tsona tsona ntho tse ke di hlokang.

Seo ne ke se nahana, ke ne ke nahana hona hore ke sa dintho tse amanang le yona world cup ke ka hoo ke bua ka ka ntho tse tshwanang le yona merope e tla be e sebediswa hona ditediamong tse fapaneng. E sitana ho rekisa le dijo mmarakeng hona moo ho tla be hona le di phedisano tsa bolo teng le teng ke rekise tsona le diaparo tse leng reng di amana le tsona bolo kapa le tsona di-sticker tse tla be di sebediswa hona bolong.

Ya bohlokwa ke hore, na nthwe ne nka etsa ke ho rekisa dintho tse amanang le tulo eo dintho tse amanang le di-cricket e sitana le tsona ditikara, a diaparo, le tsona di-kit tsa ho bapala hona mono ebe tsela e leng hore nka iketsetsa yona tjhelete le hona ho sebetsa hona mmarakeng ho advertis-a tsona kapa ho bapisa tsona dintho tsa cricket.

Ke ikwetlisa ka ho matha seterateng, ke nka dihora tse pedi tse hara tse tharo ka letsatsi ho ikwetlisa ho matlafatsa bophelo baka haholo, e bile o dula bo netefatsa hore bo dula bo ntjhafile ka nako tsohle. Ke ikwetlisa matsatsi a mabedi ho isa le a tsheletseng bekeng.

Kgothaletsa batjha hore ba latele toro tsa bona ebile ba ikwetlisa ka nako tsohle ho matlafatsa mmele wa bona. Ebile hona ka tsela eo, ke tsela e leng hore ba kgona hore ba ithute ka tse ngata tse loreng di etsahala dipapadisong.

Re di sireletsa ka ho netefatsa hore hona le batho ba re ba bileng mono jwale hore ba tla kgona ho di hlokomela ho netefatsa hore mashome a se kekebe a ba di nka le ho netefatsa hore dula di tshireletsehile ka nako tsohle hore di kgone ho sebediswa hape nakong e tlang. Ka tsela eo, re ka kgona hore re tswele pele ka dipapadi tseo re di ratang, le ho netefatsa hore na le mang o dulang tsa batle hore a di fumane a di finyelle ka nako tsohle.

Ntho ya bohlokwa nakong tsa kajeno a le ntho e re bitsang internet mole hore motho kgona ho sebedisa mohla wa kgona ho itsebisa ka ona. Mosebetsi o etsang o makgethe sa bobedi, ke hore motho a ka ipulela tulo, e leng hore mo aka nka di nepa tse be se le setjhaba ka lebaka la mosebetsi ona o etsang.

Ke yona tsela e leng hore motho o kgona ho ikwetlisa ka yona ebile ke yona tsela, e leng hore motho o kgona ho netefatsa hore o lema tseo a di batlang. Ho netefatsa hore hore ditjeho kapa tsona ditheko tse ba di sebedisang mmarakeng dia theoha ka hoo, motho aka kgona ho boloka tjhelete ka teng. Ke bona pele yona tsela eo ba tla kgona ho ikwetlisa ka yona tsela eo.